Isitimela-ke sinjengo kwakhiwa kwaso asikwazi ukugijima endleleni. Sihamba kancane kakhulu, kakhulukazi-ke uma ngabe sithwele impahla. Isivinini siyancipha futhi-ke emgwaqeni waso masizothola indawo ethe ukuphakama kancane, siyehla futhi isivinini. Mancane-ke kakhulu-ke amathuba okuthi isitimela osukwini singakwazi ukwenza i-delivery kabili. Asifani-ke nezithuthi ezifana njengama loli, izindizamshini. Iloli nendizamshini osukwini kungenzeka ukuthi zikwazi ukwenza i-delivery kabili noma kathathu. Isitimela-ke sona-ke senza kancane nje njengo kwakhiwa kwaso.

Ukusebenzisa ama-system okulandelela edijithali kubalulekile ekutholeni imininingwane ngokusetshenziswa kwabantu namasu okuthengisa ngendlela eqondile. Konga isikhathi-ke lokhu sokuthutha kwempahla kaloliwe kanti futhi iye la ekufanele iye khona ngokushesha ngoba imininingwane isuke isitholakele ngokushesha.

Uma umasipala ungangenelela ukulungisa imigaqo yasemakhaya, ezokuthutha zinganda ngoba osomatekisi banoku khala ngenxa yemigwaqo. Banokukhala nokuthi futhi uma bengenile bengenele mahhala bengatholi muntu. Into nje abathanda ukuyenza ukonga u-petrol, kanti-ke kwamanye amakhaya osomatekisi bavame ukusebenzisana nabantu abanezimoto ezifana namaveni. Amaveni-ke ayakwazi ukungena emakhaya. Aguduze, aguduze abantu bese kuthi osomatekisi babe nendawo thizeni la abazohlala khona bapake bese kuthi-ke bona-ke laba abanamaveni balande abantu bawise kulawo matekisi. Amatekisi-ke athuthe abantu esebehambisa edolobheni. Ngaleyondlela kungaba lula ukuhamba futhi zinganda ezokuthutha emakhaya.

Cha, cha angivumi. Kungani ungivimba ngoba ngiyasibona isikhala sisasekhona ngemumva. Fanele ungivumele ngingene ngihlale phakathi ngoba le moto eyomphakathi. Kungani ungavumi? Why ungangichazeli ukuthi kungani ungavimbela ngaphandle ukuthi ngingangeni? Ingoba ngibukeka ngingafanele ukugibela imoto yomphakathi noma wena le sikhala esingemuva kukhona ombekelile na? Kungani ungachazi, kungani uvele ungangivimba nje? Ngoba loku okwenzayo akukho emthethweni. Thina siwumphakathi sinemvumo yonke yokuthi sigibele izithuthi zomphakathi.

Ezokuthutha zesonto zibhekana nezidingo zabantu abadala ukuthi uma kufanele beze esontweni bayakhonakala yini ukulandeka, befike bephephile. Uma kufanele futhi babuyele emakhaya kwesinye isikhathi kuba nezinkonzo la ekufanele iphume ebusuku inkonzo, kuba nabantu-ke abahlale beqaphele isimo sabantu abadala okuyibona abahlale bemile ngaphakathi bebheka ukuthi abantu abadala bahleli kahle na. Amabhande bafasiwe kanti futhi nalaba bahluleka uugibela kuba nendlela-ke yokulekelela ukuthi bakwazi ukugibela, bangene, bahlale ngaphakathi. Futhi uma ngabe izithuthi kufanele zihambe, ziyaqikelela ukuthi bonke abantu abadala bagibele na, ukuze bafike emakhaya bephelele bephephile.

Into eyodwa nje engingayishintsha ebhasini yangakithi makungathiwa ngenza isevisi kungaba amabhuliki, ngoba into engiyinakile ngebhasi yangakithi iyaphuza ukuvuleka. Isebenza kakhulu-ke ngomphakathi emphakathini abantu abasebenzayo. Abantu abasebenzayo-ke bahamba ngesikhathi bafike ngesikhathi emsebenzini kanti futhi ntambama basuka ngesikhathi bafike ngesikhathi emakhaya. Ibhasi yangakithi-ke ihlale isebenza ngesikhathi. Iyashwibeka, ishona edolobheni emsebenzini emafemini ibuye futhi ishwibeka ngesikhathi. Ngino kuzibuza-ke ukuthi ngelinye ilanga, uma ingabhekana nengozi iyo kubhulika nini, kanjani. Ngaleyo ndlela-ke ngingathanda ukuthi mina into eyodwa engingayishintsha njenge sevisi kungaba amabhuleki ukuze izokwazi ukuthi isheshe ibambe.

Le khampani le eyomshwalense ikhombisa okukhulu ukuthanda amakhasimende ayo nokuwacabangela. Ngoba uma uzobuka umsebenzi wabo, bagxilise kakhulu kweze umshwalense, akusiwo umsebenzi wabo ukunakekela izimoto ezilimazwe imigodi eminingi esemgaqweni. Yingakho-ke kungekho lula ukuthi ezinye izikampani zeminye imishwalense kufanele zenze njengoba le khampani yenza ngoba akusiwo umsebenzi wabo, kuya ngokuthi ikhampani yona izikhethele luphi uhlu engalenza ukulekelela labo aba amakhasimende abo kanti futhi iyona ndlela yokuthi ikhampani le izimakethe kubantu ukuthi yona iyakwazi ukunaka nezinye izinto eziseceleni eziyisidingo.